Fa o batla kopo ya karata ya sekolo, ga o tsena kwa bankeng ba go batla lekwalo la bopaki la ko o nnang teng. Ba go batla lekwalo itshupo la puso.

O tshwanetse go lebelela gore kwa o berekang teng o amogela madi a le kanang kang le gore, a mme o tla kgona go duela madi a o a tsereng or madi a o rekileng dilo ka ona kgwedi le kgwedi le gore o seke wa ba kolota sebaka. Go na le mefuta e e farologaneng ya dikarata. Go na le karata ya go reka diaparo le karata ya go e tsaya ya go aga mantlo le karata ya go reka dikoloi.

Ke akanya gore sekoloto le history ya me ya go adima madi di ka ama kopo ya me ya sekoloto. Ka gonne ba check-a gore a mme ke duela ka nako le gore ditumellano tse ke ba tshepisitseng tsona a ke a di diragatsa, le go check-a gore a mme ke moduedi o maleba yo o nang le bonnete.

O ka thoma ka go baakanya diphoso sa gago. Ka go duela madi otlhe a o a tsereng mo dikarateng tsa diaparo le go ema sebakanyana gore molato wa gago o tshumuge . Mme o nne mo dibukeng tse di maleba tse dintle tsa go adima madi.

Botlhokwa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata pele o dira kopo ke gore o itse gore e bereka jang. Mme fa o sa kgone go duela go busa madi a o go etsagala eng. Mme segolo ga o dira kwa, ga o dira o na le mosebetsi karata ya kopo e botlhokwa thata mo maphelong a rona. Ka gonne e kgona go re thusa go le gontsi fa re sena bokgoni ba go dira sengwe, o berekisa yone karata ya sekoloto. Mme morago o tla patela ga ona le yona madi a go duela.

Go botlhokwa thata gore o nne le kitso ka tsa madi, gore fa o batla sekoloto ebe o itse gore o tle go se patela jang. Mme ditsamaisano tsa teng di tsamaya jang. Ka jalo mongwe le mongwe o tshwanetse a itse gore ga a tsaya sekoloto sa karata, a itse gore ditsamaisano tsa teng di eme jwang. Mme go botlhokwa thata go nna le kitso eo.

Banka e check-a pele gore a o a bereka, e batla pampiri kwalo ya kwa o berekang teng, ya go bona gore o kry-a madi a kanang kang kgwedi le kgwedi, before e ka go thusa go bula sekoloto.

Molemo wa overdraft ke gore o kgona go reka dilo. Mme o bo o di duelela or e o kgone go ntsha go goga madi o patelela dilo tseo. Ka tšhelete e ba go fileng yona. Mme ba teng ke gore o ka nna le mathata a le mantsi nako e nngwe o re o patelela dilo kante madi a teng a fetile selekano sa gago.

Ga o ka fetisa dikgwedi di le dintsi o sa duele madi a o a tsereng. Mme kgwedi e e latelang e be o sa patele gape, ke fo banka e thomang go go okeletsa sekoloto sa gago. Se ya ko godimo kgwedi le kgwedi, gonne o palelwa ke go se duela.

Batho ba tshwanetse go ithuta go adima madi a ba ka kgonang go a duela, morago ga go tsaya sekoloto seo. Banka le yone e tshwanetse go lebelela gore motho o ka kgona yang go ba patela madi a bona a ba a adimileng. Ka seo se ka fokotsa ditshenyegelo tse di leng teng.

Batho ba tshwanetse go fokotsa go adima madi mo dibankeng. Ka gonne ba duedisiwa madi a mantsi. Ba tshwanetse go ithuta go dirisa madi a ba a duetseng kwa mosebetsing ya bona. Gore ba tle tle ba fokotse dikoloto tsa bona. Ba tshwanetse go phela go ya ka tšhelete e ba e amogelang. Mme ba tlogele go adima madi mo dibankeng.